Ukuveliswa kwamaqanda ngamashishini amancinci inganalo uphuhliso ekuhlaleni inganalo uphuhliso kumaxabiso amaqanda ngoba siyayazi sonke ukuba la mashishini mancinci athengisa amaqanda awathatha kwiifama zabo. Ixabiso lawo noko liye libe ngcono kunexabiso lasevenkileni, kwaye inganyusa izinga lemisebenzi xa la mashishini mancinci eqesha ethatha ulutsha olu luhleli ezindlini lungenamisebenzi.

Ngokokubona kwam nokujonga isimo sendlela ilizwe lethu esime ngalo kubalulekile ukuba abantwana xa besezikolweni banikwe izimvo ngeekholeji zolimo. Imeko yaseMzantsi Afrika ayisayidingi imfundo lena siyiqhelileyo yoba umntu ayohlala esikolweni iminyaka ngoba ezi kholeji zolimo zona ukuba ufumana umsebenzi indlela iye ibe lula ngoba abantwana bayalinikwa ithuba lokuba bayokwazi ukwenza umsebenzi lo bawufundayo bakwazi ukwenza ngezandla zabo. Loo nto ithi umntana xa egqiba ekholejini amathuba omsebenzi usenowafumana ngaphezu kwaloo uhambe waya eyunivesithi.

Izityalo endizaziyo ezingakwazi umelana nemozulu yasebusika, litswele ikholiflawa, isipinatshi kunye ne-lettuce, umnqathe kunye neembotyi.

Urhulumente unaso isakhono sokuthi angaphuhlisa uqoqosho nto nje into iye yenzeke izinto ezifana nokulima nokufuya lilonke i-agriculture zizinto ezingasajongelwa ntweni. Kungaba lula ukuba yonke le nto iye ivezwe ebantwaneni besesesikolweni before bahambe bathi baya komayunivesithi nakoomakholeji. Ukuze ube kanti urhulumente uyabona isidingo sayo ngoba lena yindlela oomama noomakhulu bethu ababephila ngayo mandulo bephila ngokufuya, bephila bephila ngokutyala.

Ewe, ndiyavumelana kakhulu. Ngethamsanqa ndikhula ekhaya kukhuliswa iihagu kusoloko kuthengwa ukutya okufana ne-germ meal ne-pig groads, ezo zinto ke zezi zenze iihagu zibe segazini ayisenziwa intoba iihagu zitye ukutya okudala okulahliweyo ngoba ziye zingabikho kwisimo esingalunganga kwazona, ziye zingabi ziihagu apho ukwazi uthi uzawukutyisa abantu. Amaxesha okutyisa iihagu amaxesha okutyisa iihagu ukutya okulahliweyo ayiseyonto eyenziwayo ngoku, uphuhliso kwizinto zakwa-agriculture lona luyabonakala.

Into umalusi anoyiqaphela kukungatyi kweegusha ukungazuli kwazo apha esibayeni.

Ukucacisa kwam kuthi, ewe umlimi osebenzisa i-artificial intelligence akangomlimi wenene. Isizathu sokuba ndithethe loo nto kukucinga apha kum okokuba xa esebenzisa i-artificial intelligence uza kuzibona njani, uza kuyibona njani imfuyo yakhe xa edinga uncedo ingaphilanga, uza kuyitofa njani ngoba imfuyo ekhoyo ifuna ukutofwa ngoba iyakwazi uba nebhula i-artificial intelligence ayinako ukumnceda imfuyo ifuna izandla ifuna uthando ifuna isihoyo.

Iminqathe yenye yemifuno endiyithandayo. Okokuqala, ndingumntu ongaboniyo kakuhle ngoko ke ndiyayazi ukuthi iyancedisana nokubona kwam nendlela endingaboniyo ngayo.

Eneneni nasenyanisweni yeyona nto inzima leyo ngoba kukho amathuba apho iimvula zinetha khona, kodwa ke ngokwemfuyo nokukwazi kwam zikhona, zikhona amayeza akhona amayeza athi aye anikwe imfuyo ukwenzela ukuba zikhuseleke ukuba zifumane uchwane uchwane.

Into eyenza kube nzima ukulima iminqathe kukuba nexhala lokuthi izawukhula okanye ayizokukhula leliphi ixesha endithe ndalima iminqathe ngalo ingaba izawuntshula ikhona into eza kwenzeka, and kwixesha elininzi ndidla ngokubona apha ekhayeni ixesha elinintsi umnqathe uye usokolise. Yile nto kubalulekile ukuba umntu xa etyala umnqathe ayazi uba ukutyalwa ngeliphi ixesha ngeyiphi i-season so that azovuna into eyiyo.

Kubalulekile ke ukuhlamba apha kuthi singabantu ikhona into ithe yenziwe ngabantu abafuye iibhokhwe ukuqiniseka uba iibhokhwe ziyaya ediphini, idiphu ke ngokucacisa kwam nokuqonda kwam ngamayeza adityanisiweyo apho umfuyi ngelo xesha acinge ngalo azifake eza bhokhwe so that noba kuyintoni ibisemzimbeni iyakwazi ukusuka ngalaa nto kuthiwa yidiphu xa ibizwa kuthiwa yidiphu kuthiwa zisiwa ediphini.

Ukuba ngumfuyi weenyosi kungavula amathuba engqesho ngoba ukufuya iinyosi kufuneke kubekho umntu oza ukuzigada zingamoshi mntu kodwa kuqinisekiswe into yokuba ubusi obu fanuba siyabufumana sibufumane. Leyo into ingasenzela imali ekhawulezileyo ngoba mihla nezolo ukhona umntu oye afune ubusi.

Owu ingabanceda kakhulu xa sisithi sibuyela embo ookhokho bethu noogogo bethu into yoya evenkileni yayingeyonto yabo babesitya izinto abazityalileyo bazikhulisa ngamandla wabo nezandla zabo. Ndithi ngoko ke ukuzingela nokutya ukutya kwasendle ezilalini kungakunceda kakhulu abahlali ngoba yonke into ngoku inexabiso eliphezulu, kukho nto emnandi akukho nto yodlula ukuthi ujikela apha emveni kwendlu yakho ukhe into obuyilimile uvune into obuyilimile utyise abantwana bakho ungakhange uye apho uzobhatala imali enkulu.